Nka nka monyetla wa hore ke nke baithuti ke ba ise polasing. Ke ba bontshe tsohle ka polasi. Nka beha letsatsi hore ho tlo iwa neng polasing ke ise baithuti ba lo ithuta ka dipolasi .

Ditlhapi tsa tuna tlhapi ha e tholahale fela le fela. Ke ka hoo ditheko tsa teng di le hodimo. Kena le kgahleho ya ho e reka hobane ha ke e je ka mehla.

Ee, ke kile ka e ja tswekere eo. Ke di thola garden-eng ya ntatemoholo. Ntatemoholo o wa lema ebile o jala dijalo ka mehla.

Dirapa tsena ke tsa ho bontsha bohlokwa ba lekeishene le ntho tseo di etsahetseng lekeisheneng lena.

Ntatemoholo kena le tsela tse ntjha, kena le tsela tse ntjha tsa ho boloka ditlaleho tse bonolonyana. O ka sebedisa founu hona le ho ngola fatshe hobane dipampiri di a lahleha . O ka sebedisa founu ho etsa dintho di be bonolo.

Ke tla bolella rapolasi hore a kwale mobu ka pampiri nyana or-e nthonyana e ka kwalang mobu hore o se ke wa tloha.

Ho tla hlokahala ha batho ba leshome. Motho e mong le mong o tla sebetsa hora tse robedi ka letsatsi. Motho e mong le mong o tla patala mashome a mabedi le metso e supileng ka hour-a.

Nka ba eletsa hore ba lo batla mesebetsi e meng, empa ba se ka fela tshepo.

Ntho e nka e etsang ke ho sheba di senyeha neng hore di ngotswe hore di senyeha neng? Ha ebe nako ya teng e se e fetile, ke tla di lahla ka hobane ke nna a nkileng nako ho di sebedisa.

Dimela di hola hantle ha ho tjhesa le ha pula ena. Dimela tse ngata di ya senyeha nakong eo ho batang hobane ha di thole metsi a lokileng le letsatsi.

Re ka ruta batjha ka hoba eletsa ka mehla dikolong le mahaeng, re le batswadi. Re ba eletse ka ho rata temo jwalo ka mosebetsi e mong le e mong.

Nka ba eletsa hore ba behe tjhelete eo ba e ba sebetsang, ba e sebeletsang hore ba kgone ho kgutlela sekolong. Ba patalle dithuto tsa bona, ba thole mangolo.

Kene ke tla etsa bonnete ba hore batho ba dipolasing hona le batho ba yang mono kgwedi le kgwedi hore batho ba moo ba fumane tlhokomelo e lekaneng ya tsa bophelo.

Bo mme ha ba hirwe haholo masimong hobane masimong ke mosebetsi o thata hampe hore o ka etswa ke mosadi. Ke bao bitsa hore ke mosebetsi wa banna.

Ee, nka kenya tshebetso tsebo ya setso ha ntho di se di mpefetse. Hape nka sebeletsa ho eletsa dihwai tse ding ho etsa jwalo.

Ba lokela ho hira batho banang le matla, ba banna hore ba tlo kgona ho sebetsa hobane mosebetsi ona ha o be bonolo. O hloka batho banang le matla, ba kgonang ho sebetsa nako e telele.

Ke tlo ba bolella hore ho tlameha hobe le motho ya shebang dipudi bosiu hore di se ke di a utsiwa.

Ke menyetla ya hore ba kgone ba thole di aha mmele, empa ba thola le matla. Ba kgona le ho thola le keletso.

Hona ho bakwa ke mobu hore ha ba sebedise mobu o tshwanang. Hona le mobu o tsebahalang, o hlahisang ditholwana tse itseng. Ha hona le tse ding di tsebahala ka ditholwana tse itseng.

Nama ya kolobe e monate ebile batho ba ya e rata. Nama ya kolobe ha se nama e tlwaelehileng, ha se nama e jewang le jwale le jwale. Ke ka hoo kolobe e ya tura, ena le tjhelete.

Ke tla ba bolella hore tjhelete eo ba e tholang ba e behe. Empa ka mora nakonyana ba boele sekolong ba lo eketsa dithuto tsa bona hore ba kgone ho thola mesebetsi e metle hampe.

Se etswang hore cheese ebe theko tse hodimo ke hore cheese ha e tholahale fela le fela. Oe thola kgomong.

Sebaka seo ke dulang ho sona se loketse ke dijalo tse kang dipinatjhe, dikhabetjhe, di-onion, ditamati tse leng hore di hloka metsi le letsatsi. Ntho e nka e etsang ke ho di hlokomela ha maemo a lehodimo a tla fetoha. Ke hore ke tla di nosetsa mehla le mehla, ke be ke di kwale ka ntho hore di se ke di a fokola.

Dimela tse kang poone le tamati ha di hloke metsi ho mela.

Rakgadi o itse dipalesa di bontsha bophelo. Ke ntho tse ntle tsa lefatshe.

Batho ba rekang ditholwana tse makotikoting ba batla ditholwana tse hlwekileng. Ditholwana tse ka lekotikoting ke tsona tse hlwekileng haholo ho feta.

Ba kopa ho sebedisa le balemi ba baholo hore ba kgone hoba ntho ele nngwe, ebe balemi ba baholo kaofela.

Rapolasi, ke tlile ho thusa ka dikokwanahloko tse senyang dimela tsa hao. Dikokwanahloko tse senyang dimela tsa hao, ke ho se di fe metsi a lokileng le tse ding. Ha o di thibelle letsatsing. Ke tlo ho thusa ka ho nwesetswa ka mehla, le ka ho kenya di-plastic-e ho cover-a letsatsi hore di se ke di a senya dimela tse ding.

Bothata ba batjha ba bangata ke hore ba rata ntho tse tswileng tseleng, tse senang molemo, tse senang hoba tlisetsa molemo maphelong a bona.

Ke ntho e ntle hobane di bolaisa, di baleisa ntho tse seng dimela. Tse kang dinonyana le tse ding.

Nka eletsa sehwai se kwalle ditholwana hore di se ke di a thola moya o mongata. Hobane moya o mongata o ka senya ditholwana le letsatsi le lengata.

Tjhehe, ha bana menyetla ya hoba beng ba dipolasi jwalo ka bo ntate hobane mosebetsi ona o hloka matla o mongata wa bo ntate. Bo ntate ke bona banang le matla, ba ka kgonang ho ema letsatsi, ba sebetsa ka thata. Mosebetsi ona o thata ele kannete.

Ke tloba bolella seo se etsahetseng. Ke tloba bolella nnete fela.

Nka batla ho tseba hore na mananeho ana a tla ruta mmuso jwang? O tla thusa le batjha jwang hore ebe ba, bo ramalimi ha ntse ho ya pele nakong tse tlang?

Ee, ke bona hona le bohlokwa ho kenya dijalo tsa ka tlasa insurance hobaneng ha dijalo tsa ka di ka senyeha, insurance e tlo nlokisetsa. Ntho tsa ka ha di senyeha e tlo di thola ntse di le ka tsela eo.